Ke nka mo lakaletsa hore a lo bolla pele. Ke kgone ho mo fa nako le letsatsi moo a ka kgonang ho ya lebollong. Ke yona ntho e bohlokwa ke ka kgonang ho e etsa ka nako. Ke mo dumelle, ke mo bolelle hore a itshware hantle hape, ho bohlokwa hore a itshware hantle. A s'ka kgutla a se a fetohile ha a sa ile lebollong.

Nka nka kgona ho buisana le bona. Ha re ka dula fatshe, ra shebisana ka dintho tse bohlokwa hore re ka thusana kae, le hore ke eng ntho tse e leng hore ra di hloka. Hona , hona polasing eo ya rona.

Ngaka di bohlokwa setjhabeng sa rona, hobane ba kgona ho thusa bakudi, ba kgona ho thusa le bana ha ba kula setjhabeng sa rona. Ke batho ba e le horeng ra ba hloka ka nako tsohle. Ha se batho ba e le horeng re ka ba tshaba ka nako tse ding. Nka kgothatsa banna hore ba qale ho utlwana le dingaka hobane dingaka ba teng hore ba ka ba thusa.

Nkgono, ke tlo mo jwetsa hore hona le ngaka eo ke e tsebang ya setso, e ka mo thusa ka bothata boo a bo tshwereng, le hore a ka kgona ho fola ka matsatsi a nyana, ka matsatsinyana. Ke nka mo jwetsa hore ngaka eo e tlo mo fa, e tlo mo fa moriana o nepahetseng hore a kgone ho ba betere ka nako tsohle.

S'ka ke le ngaka so, ke ka ba jwetsa ka tsela tse ngata tseo di ka o tshwarang, ho tshwarwa ke ho kula. Hobane di ngata tsela tsa ho kula. E nngwe ya pele ke, ke TB, e nngwe ke sugar diabetes, tse ding ke hloho le sefuba. Ke ba jwetse bohlokwa ba hore ntho tseo ba ka kgona ho di lokisa jwang, rona dingaka re le teng, le hore ba nka kgona ho di hlahloba ka tsela efeng. Le ke ba , ke ba bontshe le dipidisi tse tlamehang ba di nwe.

Hangata ha bashemane ba ile lebollong ba hlokahala teng. Ho ka etsahala hore ba bolawe ke, ke serame. Hape ba bang ba bolawa ke hore ha ba je dijo tse, tse seng hantle. Ba bang ba bolawa ke hore, ke ho kula hobane ha hona batho ba, ha ho na batho kapa dingaka tse ka ba thusa di ba fe moriana ha ba kula.

Hobane ha motho a nwa jwala haholo kapa a tsuba dithethefatsi, o wa ipolaya hanyane le hanyane ha a ipone hore dintho tseo di ya mo bolaya, kapa di bolaya , masole a hae a mmele. Ha a tlameha ho nwa haholo, kapa a tsube dithethefatsi, tlamehile a be a be hole le dithethefatsi.

Ke ka lakaletsa batjha hore ba ye, ba ye ngakeng. Ngaka e tlo kgona ho ba bontsha tsela e nepahetseng, le hore ba etse jwang hore ba tlo kgona ho bua le batswadi, ba kgone ho ba thusa. Ke yona tsela e le horeng ba ka kgona ho kgona ho lokisa taba eo ya bona.

Kgomo ya fatshe e nka sebediswa, mara e sebedise ka tsela e nepahetseng. Hobane kgomo ya fatshe e ntse e le moriana o thusang batho ba bangata ho fola ka tsela e nepahetseng. Nka sebedisa kgomo ya fatshe e be molaong, mare e be molaong ka tsela e hantle.

Se thusa ngwana ha a tlo ya lebollong hore le batswadi ba dumele ka taba eo. Ho tsebisa hore ngwana o tlo ya lebollong, hore a seka a phethehe a be sharp.

Nthwena ha e ya loka ya ho ruta bana ka dithobalano ba hobane, ntse ba le banyane ho tseba ka thobalano sekolong. Hobane di ngata dintho tse nka ba ruta tsona ka ntle ho thobalano, ha se ntho e nepahetseng, titjhere.

Batjha ba ka kgona ho ya kliniking hore ba kgone ho ba thusa ka taba e ya depression, le hore ba kgone ho bua le batho ba social worker hore ba tlo kgona ho ba thusa, ba ba fe nako hore ba ba mamele hore batjha ba hlopha keng, hore ba kgone ho fela ka taba e ya depression.

Ba ka kgona ho kgutlela mahaeng, hobane ha ba tla toropong, ba tlela o tlo sebetsa. Ha ba sa, ha se ba tsofetse mona se ba re retire-ile, ke moo ba ka kgonang ho kgutlela mahaeng. Ha se bothata ho kgutlela mahaeng, hobane motho ha a tlela, ha a tla toropong, o tla o tlo sebetsa a kgone ho ihlokomela.

Ke ya kgotsofala hobane di tsebisa batho hore, ba ka kgona ho tla ka nako e fe le e feng mahala, ba tlo kgona ho ba thusa ditenteng. Ke tsona ntho tse bohlokwa ho tsebisa setjhaba ka bohlokwa ba hore mmuso o wa kgathalla ka, ka bona.

Hore ba kgone ho ihlokomela le hore batho ba kgona ho, ho iketsetsa dintho, ho sa hloke mmuso hore ba ba ba thuse. Ke tsona ditaba tse, tse bohlokwa ke ka bua ka tsona.

Ho ka etsahala hore ba kule, ba hloke ngaka e ka ba thusa, hobane ha o nwa moriana o seng molaong, ho ka etsahala o hlokahale o le motho. Ke tsona ditlamorao tsa teng.